Mna andinakumcebisa nto iyaphi ngoba ikhredithi yinto nje ekwazi ukulungela iphinde ibe yinto engakwaziyo ukulungela. Kuyawuxhomekeka imeko leyo nesizathu sento yobana yintoni kanye kanye emenze afune elaa khadi lekhredithi. Uza kulithini na? Ingaba eli khadi liza kumfaka ematyaleni okanye liza kumsebenzela na? Zizinto endinothi ndimcacisele ngazo ndimbuze zona ukwenzela into yokubana angaze azibone esematyaleni aphinde azisole.

Abantu baye balidinge ikhadi lekhredithi ngenxa yento yokubana mhlawumbi umvuzo wakhe umncinci. Omnye mhlawumbi ulidinga eli ikhadi lekhredithi nje akho nto iyaphi ufuna uthenga nje. Omnye udinga eli khadi lekhredithi nje ufuna unyusa i-credit score yakhe, iye ixhomekeke. Liyanceda lona for unyusa i-credit score ukwenzela mhlawumbi ungumntu ofuna uthenga indlu okanye ufuna uthenga imoto, ufuna ujonga into yobana ingaba i-credit score yakhe injani na. Ingaba ungumntu okwazi uyiphatha kakuhle ikhredithi yakhe? Ungumntu owabhatala nayo amatyala?

Akho nto ingako xa kuthe caba awukwazi uyifumana le credit card ngoba ibhanki iye yenze uphando lwayo ikujonge into yokubana eli tyala ufuna uliqala litsha ingaba uyawukwazi na uthi umelane nalo. Lijonge into yobana lawa amatyala unawo ingaba mhlawumbi uyawabhatala kakuhle na. Xa ithe yaphantsi ke i-credit score yakho awukwazi uthi ufumane elinye ityala, funeka uqale ubhatale kakuhle la matyala wakho ikwazi ibhanki ke ngoku ithi ikunike i-credit card.

ID ngoku, kwezinye iibhanki iba yi-ID yakho kuphela ngoba i-system yebhanka idibene nje nezinto zaka-government ooHome Affairs. Kwibhanki ebendikhe ndaya kuyo kufunwe nje i-ID kodwa ke kwezinye kuye kudingeke i-ID kunye ne-proof of address.

Liye lidingeke xa uthe wangumntu othi ufuna ufaka imali ebhankini okanye ufuna uthatha ityala, tyala elo lizawuthi lidebhithwe from kwiakhawunti yakho yebhanki.

I-address yakho xa uthe wangumntu.

Watshonelwa likhadi kwi-ATM, ungena phakathi kwibhankini ukuba ukufitshane. Ukuba ukude uyabafowunela ubaxelele into yokubana ikhadi litshonile. Ukuba une-app uyastopa ikhadi phaa kwi-app yakho.

Ikhadi lakho lebhanki. Ukuba i-ATM iginye ikhadi lakho lebhanki uye ungene ngaphakathi ebhankini okanye ubafowunele ubaxelele uba kwenzeke ntoni na. Okanye ucime ikhadi phaa, ulistophe phaa kwi-app yakho.

Yebhanka. Ingaba uyakwazi na ukusebenzisa i-ATM umalume? Ingaba unalo na ufifi lokuthi luvulwa njani na iakhawunta yebhanki.

Xana evenkileni bengenawongo umtshini wekhadi ndiye ndihambe ndiyothenga kwenye ivenkile ukubana andinayo kwa mali endiyiphetheyo apha kum.

Xa ndithe ndatsalelwa imali ebhankini ndiye ndihambe ndiye phakathi ebhankini ndingene ngaphakathi ndiyoqonda uba ingaba ngoobani na abatsala imali kwi-bank account yam.

Ndiye ndithande ubhatala ngekhadi ngoba iindawo ezinintsi sezibhatalisa ngamakhadi ngoku. Andingumntu othanda uphatha imali.

Ibhanki mna yindawo endiyithembileyo kakhulu ngoba uyawuthi uthi ugcine imali phantsi komatrasi kusuke kutshe endlini okanye ilahleke, kubekho umntu oyithathayo. Okanye usuke uyilibale ungasayazi noba wayibeka phi.

Mna ndikholelwa into yobana eyam imali ihlale ebhankini. Naye ndingamcacisela ngokukhuseleka kobana imali yakho xa isebhankini kunento yobana uyifake phantsi komatrasi, ungayazi noba kothi kwenzeke ntoni na mhlawumbi kuyo.

Ndingaye ndiqale ndimbuze into yokubana uyenze kanjani loo nto leyo, andibonise ke ukubana uyenze kanjani. Ndimbuze ndande ndimbuze uba ebeyenzela ukuthini na.